Izithiyo ezikhona ekusebenziseni ubuchwepheshe bokusiza ezindaweni zasemakhaya, ukuthi izindawo zokuhamba azilungisekile ngendlela kanye futhi ney'ndawo ezifana namaklinikhi nama-mall zikude. Ngenxa yalokhu, akube kusaba lula ukuthi bakwazi ukunikezwa usizo olufanele laba abaludingayo. Kuba khona ezithiyo zokuthi lolu sizo lobuchwepheshe buzofika kanjani lapho futhi buzohamba kanjani endleleni owugwadule?

Abanye abantu bathanda imithi namakhambi esintu kunemithi yesimanje ngenxa yokuthi bakhule kusetshenziswa leyo mithi bakhule, ogogo nomkhulu babo besebenzisa leyo mithi futhi leyo mithi isikhombisa ukuthi iyalapha ngokushesha. Iphinde futhi yenze isiqiniseko sokuthi leso sifo esilaphayo, isilapha ngampela. Ingakho abanye abantu bathanda imithi yesintu edlula imithi yesikhathini samanje.

Malume uBheki, lesi sifo osanda ukusithola se-TB noma isifo samaphaphu, kubange ukuthi kuvaleke imigudu yakho yokuphefumula. Kudala ukuthi ukhwehlele njalo ungaphezi futhi ukhwehlele negazi. Kubalulekile ukuthi uye emtholampilo ukuze ukwazi ukuthola izinto ezizokusiza njengamaphilisi adalelwe wona le isifo sofuba. Ngoba uma ungasukumi uye emtholampilo uyothola usizo, ungagcina uphelelwe nayimpilo yakho ngoba kuzovaleka imigudu yakho yokuphefumula ugcine uhileka, ulihlwa igazi uma ukhwehlela.

Ngokubona kwami, izinkundla zokuxhumana zinakho ukusabelisa ulwazi lwezempilo olungamanga oludukisa abantu, ngenxa yokuthi lolu lwazi osuke lifakiwe lusuke lungahloliliswanga lusuke lingayiswanga kwabazempilo, bahlole basho ukuthi iyiqiniso. Lokhu kudalwa ukuthi izinkundla zokuxhumana zisetshenziswa unoma ngubani, zilula ukuthi abantu bangene kuzo bakhande zonke izindaba ezingekho.

Into engenziwa ukuze kufundiswe abantu basemaphandleni ngezinto zokuvimbela inzalo ukuthi kube khona abantu abongokudabuka kulezo zindawo asebahamba mhlawumpe bayohlala emadolobheni baba nolwazi, bafunda, baba nolwazi nalezi zinto zokuvimbela. Kube yibo ababuyela kwabantu basemaphandleni bafike babachazele ngezindlela lezi zinto zokuvimbela inzalo zisebenza ngayo. Bangabi behamba bodwa bahambe nonompilo abakufundele ukusebenzisa izinto zokuvimbela inzalo. Phezu kwalokho, baphinde bakhombise abantu abazisebenzisile lezi zinto zokusebenzisa inzalo kodwa asebekhethile ukuthi bayeke baba nemindeni, ukuze babone ukuthi ukusebenzisa izinto zokuvimbela inzalo akuvimbeli ukuthi umuntu abe nabantwana ngakusasa.

Banakho ukuthi kukhona imithi eqeda isifo ekuthiwa ikhensa. Ngokwezempilo nangokuhlelwa kwezempilo, ikhensa isifo esingalapheki, kodwa isifo esikwaziyo ukulawuleka, kodwa asilapheki. Laba bantu baqamba amanga bathi kukhona imithi eshisa ikhensa ngaphakathi iphele nya umuntu angabi nayo, noma ngabe usekwisiphi i-stage. Kanti ngokobusayensi, kune-stage esithize umuntu akufanele abe kuso ukuze ikwazi ukulapheka iphele kodwa yona uqobo lwayo, uma usudlulile kuleso stage sokuqala, ayibe isalapheka ikhensa.

Cha, angicabangi ukuthi izisulu zodlame olusekelwe kubulili zithola ukwesekwa okwanele emtholampilo. Lokhu ngikusho ngoba bafike baphathwe kabi wosonhlalakahle, bababuze imibuzo engenasidingo, njengokuthi ubuhlaleleni ubona ukuthi uyahlukunyezwa. Lokhu akube kusabalulekile uma umuntu esefika elimele, kufanele bona banakele la alimele khona baphinde banakekele yena ngokomoya ngoba usuke elimele.

Makhelwane, kubalulekile ukuthi uyidle njalo imishanguzo yakho yesifo sofuba ngoba ume mengase ungayidli ngendlela, lokhu kuzodala ukuthi isifo sakho lesi esikuphethe sande kakhulu, ugcine usungula phezu kwalokho okugulayo. Uphinde futhi kufanele uphuze imithi namaphilisi amaningi phezu kwale oyiphuzayo. Yingakho kubalulekile ukuthi uyiphuze njalo ngesikhathi imithi yakho onikezwe yona uphinde uyiphuze zonke izinsuku. Ubalekele ukuthi uwandise lesi sifo esikuphethe.

Uma mase ngibe umnakekeli womuntu okhubazekile, nsuku zonke ngingamukhumbuza ukuthi naye ungumuntu njengabanye abantu. Umehluko ukuthi uNkulunkulu umdale ngendlela yakhe ehlukile, kodwa akusho ukuthi akasiye umuntu. Ngingenza isiqiniseko sokuthi ngiyamkhuthaza ukuthi avuke njalo zonke iy'nsuku azithande futhi amkele indlela adalwe ngayo. Ngingenza isiqinisekiso ukuthi nami ngenza umsebenzi wami ngothando nangenhlonipho, nangendlela engamubandlululi, ekhombisa ukuthi kukhona la ahluke khona kunami.

Lesi simo singenza ngiphatheke kabuhlungu ngenxa yokuthi nami ngacishe ngadlula kusona kodwa ngemusa nangentando kaNkulunkulu, akwenzekanga. Lokhu kungiphatha kabuhlungu ngenxa yokuthi abantu basezitholampilo abasebenza khona, banakho ukunganaki nokunganakekeli uma umama ezobeletha. Ngingathanda ukuthi uhulumeni abe nenkulumo nababelethisi basezibhedlela zakhe uhulumeni ukuthi baphathe omama abazoteta ngothando nangenhlonipho ngeyikhathi zonke. Babanikeze isikhathi sonke abasidingayo nokunakwa konke abakudingayo, benze isiqinisekiso ukuthi nezingane ziphephile.